Go abela malapa lefatshe go botlhokwa ka gore go tokafatsa matshelo ka go ba fa lefelong le le siameng la , go rotloetsa kagiso le tshireletso mo motseng go aga motho o itekanetseng ka thulaganyo e e masisi, go oketsa tsholo ya boikarabelo mo baaging. Seno se tlisa kgotso, tekatekano le katiso ya botshelo mo setšhabeng.

Dikgomo di dirisiwa go ntsha magadi ka gonne di na le boleng jo bo kwa godimo. Ke sesupo sa tlotlo le kamoso ya lelapa le gore ke karolo ya setso sa bogologolo, di bontsha boikanyego, tlotlo le seemo sa molao mo magading. Dikgogo le dikolobe ga di na se se tshwanang ka botlhokwa mo setšhabeng sa Setswana.

Fa magadi a setse a tswile mme tshwaragano e fedile ka ntlha ya le kgarebe le sa tlhole le kgatlhegela molekane wa lone, go ka lebega tshwanelo ya go busa magadi e le nngwe ya ditharabololo. Magadi a ka busiwa fa go sena lenyalo ke ka ntlha ya gore magadi ke tshupetso ya boikano jo bo tla .

Cape Ministrel Carnival-e ke moletlo o o tshwarwang ka pedi, Ferikgong kwa Cape Town. O tletse dipina, dipina tsa setso le di-parade tsa batho ba aparang diaparo tse di mebala-bala. Se se diragalang, diparete tsa Ministrel ba opang ditlhaka, ditorompete le meropa ya setso ditlhopha di tlhoma dipina le dipina tsa setso. Go na le dipina tsa le dipina tsa keresemose. Botlhokwa jwa meletlo, go keteka Tweede Nuwe Jaar letsatsi la bobedi la ngwaga o mošwa go gopola ditso tsa batlhanka ba ba neng ba newa letsatsi le le lengwe la boipelo ka ngwaga, go boloka setso sa cape coloured community le go bontsha boitumelo le boikgantsho jwa ditso tsa bone.

Moletlo wa dijo tsa lenyalo ke tiragalo e e kgethegileng fa banne ba lenyalo ba amogela ba eng ka dijo tse di monate, ke karolo ya mokete o diteka kgolagano ya bona. Dijo di botlhokwa ka gonne di kgabisa tiragalo ka botlalo, di batho go keteka mmogo, di bontsha tirisano le ngwaga ya lerumo, di thusa go tshepa setso sa boswa.

Go dula mmogo go feta dingwaga di le lesome ga go kae ka tlhamalalo gore ke nyalano fa go sena tumelano ya semolao kgotsa ya setso. Tse di botlhokwa ke tumelano ya gore ba ikaeletse go nna le lenyalo. Setlwaedi sa baagi le ditumelo tsa bone, molao o ka tlhokomela lenyalo le le ngatisitsweng ka fa laolang fela. Ka jalo, dingwaga ga se tshekatsheko e le esi go tlhokega boikanyego le tumalano e e bonagalang.

Dikgomo di botlhokwa mo magading ka gonne ke sesupo sa tlotlo le kgotsa fa malapa a kopana. Di na le boleng jo bo kwa godimo mo setšhabeng, di dirisiwa jaaka tuelo, ke setlwaedi sa bogolo golo se se amogelwang mo merafeng e mentsi ya borweng jwa Aforika. Diphologolo tse dingwe ga di dirisiwe ka bontsi ka ntlha ya botlhokwa jwa setso le tlwaelo ya tikologo.